Mna ndingakhetha i-inshorensi yokunceda yokuzinyanga ukuba yona inceda kwiinto ezinintsi izibhedlele zokucwangcisa but iyohluka nakwimeko okuyo. So ndingathi kule meko ndikuyo mna, ndingasebenzisa or ndingakhetha ucwangciso zesibhedlele.

Ndingathi kumntu osandofumana umsebenzi uba kubalulekile uba nekhadi lokuthenga ngetyala ukuba inceda nokukhulisa i-credit score sakho. Njengomzekelo uba usebenzisa ikhadi lakho lokuthenga ngetyala, kubalulekile uba ubhatale ikhadi lakho letyala phambi kwexesha kwenzele uba babone uba ungumntu olandela imithetho yokusebenzisa ikhadi letyala.

Kubalulekile uba nomgalelo okanye ube kuyo umgalelo, ikunceda kwiinto ezinintsi nakwiimeko okuzo. Umzekelo uba udingele imali for into ebalulekileyo ebalulekileyo, ungaboleka kwalo mgalelo ukuyo ukwenzele uba ulungise loo ngxaki unayo and umgalelo unceda nokugcina imali.

Ndingathi kubalulekile gqithi ukujonga i-inshorensi yokungcwaba oyikhethayo. Ezinye ii-inshorensi zokungcwaba azivumelelani neminye imithetho so kubalulekile ukwenza i-research ngaloo insurance ukwenzele uba uyazi imithetho yayo before uyithenge ukwenzele uba exesheni ungabethakali.

Into emandi ukuthumela imali ngefowuni, kulula gqithi ukuthumela imali ngefowuni and ikugcinela ixesha ungayi ezitolo uyokuthumela imali and iphinde ikuncede nakwi-interest yokuthumela imali. Umzekelo kowuthumela imali efowunini awubhatali imali engapha for uthumela umntu imali nakawuthumela imali ebhankini ezitolo.

Njengomcebisi wezityalo zemali ndingathi kwabantu abafuna ukuba nemali emva ugqiba kwabo uphangela, into yokuqala ndingathi mabainveste kwiizitokhi or i-forex exchange kwenzele uba umntu ainveste imali anayo, after iminyaka ethile azoba ne-interest kulaa mali wayeyi-investile ngelaa xesha wayeinveste ngalo. Eyesibini into ndingathi umntu ainveste kwii-properties njengokuthenga izindlu or ngokha izindlu ngeeflats.

Ndingathi abantu bakuthi abanalwazi oluningi nobudlelwane zokutyala zemali. Ndingathi indlela yokujongwa ukuphuhlisa oku ukuhlangana nabantu abayaziyo le ndlela and umntu ahlale ezifundisa xa enexesha elithile azifundise ngezityalo zemali ukwenzele uba abe nolwazi okanye abe ayazi uba yintoni enyanzelekileyo makayenze ukubanolwazi kwendlelana zokutyala zemali.